Yana ka high blood pressure, diabetes le athritis. Mo metseng go na le babelegi ba tlhokomelo ya maphelo, ba ba etelang bagodi ba ba sa kgoneng go tsamaya, ba bafa dijo le meriana le go ba tlhatswa.

Ba lelapa la bone. Go nna le batho ba ba tlwaelegileng go ba thusa go tswelela banna ka seriti. Go tlhokomelwa ke ba lelapa ke yone tsela e e siameng ka kakaretso ka gonne go fana ka lerato, seriti le tshegetso ya mowa.

Tlwaelo ya setso, lelapa le tshwanetse go tlhokomela bagodi, bana ba tshwanetse go tlhokomela batsadi ba bone fa ba setse ba godile. Go lefa sengwe kgotsa go ba tsenya kwa ntlong ya bagodi go lebega jaaka go ba latlha kgotsa go se ba tlotle. Boammaruri ga se maloko otlhe a lelapa a nang le maitlhomo kgotsa bokgoni jwa go tlhokomela mogodi ka lebaka la madi, nako kgotsa bosula jwa kamano.

Bagodi ba tsaya karolo mo go rotloetseng go ruta ngwana setso, dipina di nonofo tsa lelapa go dirisa botshelo jwa bone jaaka thuto ya maitsholo le boitshwaro. Se dira se dira gore re ba lebe ka maikutlo a go le borai, e thusa go ba maikutlo a tshireletso mo malapeng a bone, mokgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka go dira bagodi, batho ba ba tlotlegang le ba ba tlhokomelang. Mme gape di ka tlisa kgatelelo kgotsa maikutlo a sa tshwanelang fa maemo a lelapa a sa letlele le go tlhokomela ba bagolo ka tsela e e tlwaelegileng.

Go netefatsa gore batsofe ba amogelwa ba fiwa sebaka mo ditirong. Go romela modudi mo lapeng, go mofa dijo, bodulo, tlhokomelo ya botsogo, go mo naya lerato, tlotlo le go mmoletsa gore o santse a na le mosola mo lelapeng. Go ya ka ditso go tlhokomela mogodi ke tshwanelo tlotlo le maikarabelo e seng boikgethelo.

Bagodi ba ba nang le ngwana ba amogela chelete ya penšhene kgwedi le kgwedi. se se ba thusa go oketsa dijo, metsi a nna le dilo tse dinnye tsa letsatsi le letsatsi.

SOS Old Age Home Tlokweng. Go ba thusa ka dijo, diaparo, boroko, go ba tlhatswa, go bafa kalafi fa ba lwala, tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi.

Thuso ya puso. Bagodi ba feta dingwaga tse sixty five, ba fiwa madi a itseng kgwedi le kgwedi. Go ba thusa ka ditlhokego tsa letsatsi le letsats, i se se bontsha maiteko a puso go tlhokomela batsofe seriti.

E fokotsa khumanego mo lefatsheng le tirelo e e okeletsa.

O tshwanetse o nne mo dingwageng tse sixty five go feta, o tshwanetse go nna Aforika Borwa ka se semolao. Sekao sa fa o nnang teng, tebego ya ngwaga ya botsalo, etela ofisi ya go tla kgotsa ofisi ya lephata la moagisan, i tla tsa foromo ya kopo ya phenšene.

Go aga dipetlelwana tse di nnye mo metselegaeng, go ka thusa ka boammaaruri gore batho ba fitlhele thuso e ntsi-ntsi.

Go kgona go ya bookelong ka bonako fa o ikutlwa o sa siama, ditlamelo tsa potlako di ka fitlha ka nako.

Batho ba nnang mo mekhukhung ke karolo ya setšhaba, le fa ba nna mebileng kgotsa mafelong a sa amogelwang semmuso, ke batho le bone. Ba na le tshwanelo ya tlhokomelo ya botsogo.

Malwetsi a tlwaelegileng, le tsholola mpa kgotsa flu, HIV le AIDS tlhatlhobiwa, go fiwa kalafi ARV's go sala morago botsogo, bolwetsi ba diabetes, go fiwa meriane.